Loeto le le leele ka le tsaya ke la go ya moseja le le telele le le monate ebile le sireletsegile thata.

a simolola loeto lo lo sa lebalesegeng ka bese go ya kwa dithabeng selemo se se fitileng, bese e ne e tlhagafetse ebile e tletse ka batsamai ba ba tlhagafetseng teng ba dingwaga tsotlhe.

Ke dira gore go nne le dipalangwa tse di sa senyeng di tikologo le tse di mosola mo botsogong jwa mmele, le fa go ntse jalo batho ba bangwe ba tila go tsamaya ka baesekele go ya tirong ka ntlha ya matshwenyego a pabalesego, sekgala go ya kwa tirong ya bone, maemo a bosa kgotsa kgonagalo ya go goroga mofufutso.

Maeto a difofane a fetogile thata go batsamai ba ba tsamayang sekgala se se leele molemo ka go tokafatsa go fitlhelega, maitemogelo a bapalami le tirelo ka kakaretso. Le fa dikgwetlho di sa ntse di le teng bogolosegolo ka tshenyegelo le ditlamorago tsa tikologo. Kgatelelo pele mo thekenolojing le mo mafaratlhatlheng e dirile gore go nne bonolo le go phuthuloga go kgabaganya naga.

go pega pharakano molato wa ditiego ka kakaretso go a utlwala ka gonne go emela kgang ya thulaganyo, go samagana le pharakano ya tsela. Ditharabololo di akaretsa go tokafatsa dipalangwa tsa botlhe go rotloetsa go dirisa dikoloi mmogo le go abelana dipalangwa, go tlhabolola mafelo a mantsi a ka tsamayang ka dinao le a dibaesekele go tokafatsa kelelo ya pharakano ka go tokafatsa thekenoloji le mafaratlhatlha.

Ditirelo tsa go jaaka Uber le Bolt ka kakaretso le di neelana ka maitemogelo a a farologaneng fa di bapisiwa le dithekisi tsa setso, gantsi di na le ditlhwatlhwa tse di kwa tlase segolobogolo tsa dikgala tse di telele le thulaganyo e e motlhofo e tsamaisiwang ke thekenoloji ya go book-a le go duela. Le fa go ntse jalo ka dinako tse dingwe dithekisi ka somarela madi thata mo mafelong a pitlaganeng kgotsa mo maetong a makhutshwane.

Ke tla ba isa kwa museum-ong mme ke tla dirisa thekisi go palama.

Koketso ya ditlhwatlhwa tsa ditirelo tsa dibese le fa e ka thusiwa ka bontlha bongwe e ka naya ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa mosepele tsa bapagami kwa Stella, mme seno se ka ama ditekanyetsokabo tsa bone le go fokotsa go ikaega ga bone ka dipalangwa tsa botlhe.

Ke tla simolola ka go itaya lebopo morago ga moo ke tla sekaseka uShaka Marine morago ga moo, mme morago ga moo ka ke itemogele wa dithaba di le sekete mme ke tseye loeto lwa motsesetoropo.